Ukusetshenziswa wamafoni manje ku-inconvenient ngoba manje kulekelela ukuthi ezinye zezinto zenzeke kalula. Njengakho ukusebenzisa ama-app asebhenki ukuthi wenze uthransifeye, nanokuthi akusadingeki ukuthi uye ebhenki.

Kubalulekile ngoba kuxwayiswa umphakathi kwazeke ukuthi isimo sezulu ngabe simi kanjani. And noma sizobe.

Ekuthenini kwazeke ukuthi into iyakha noma yinto onolwazi oluthile edlulisa umlayezo .

Ukulithenga ngebhenki usebenzisa i-app noma ukuya esitolo straight.

Umculo uhlanganisa abantu abaningi. Mina neqembu lami sasenza umculo we-hip hop. Wokho kwakuyinto esithandayo sonke.

Ukuvula amathuba, ukuvula amathuba omsebenzi kusizakale i-youth. Nanokuthi kuvuleke uhlelo lwezemfundo oluzofundisa u-Grade R kuya ku-Grade twelve ngezifundo ezihlukahlukene.

Ukuzibandakanya namalunga omphakathi, nanokwazi ukuthi umphakathi yini oyidingayo nokusebenzisa amaflaya.

Ukubuka isimo senhlalo ngaleso sikhathi, nanokuthi umphakathi esiphila kuwo, umphakathi okanjani.

Ukuthi yini abayisebenzisayo nanokuthi yini edingakalayo ngaleso sikhathi. Ukwazi ukuthi izinsiza zokusebenza zimi kanjani.

Kwangiphatha kabi, futhi kwangungayona into enhle futhi, lokhu kwamlulaza nasemoyeni and lokho isimo saba yikho ukuthi siba muncu .

Yebo, bakhona bakhona ngisebenzise u-Facebook ukuskhawutha ithalente elisha nokuthola abanye abaculi .

Yebo, ngisebenzise u-Facebook ukuskhawutha abaculi abasebasha and futhi abaculi abanethalente.

Abanye abantu bayaphila la ngaphandle, omunye umuntu wasiza omunye umuntu ngesimo ayebhekane naso ngokuthi amnike lento ayeyidinga ngaleso sikhathi, ngaphandle kokuthi amkhokhise noma afune okuthile kuye.

Ukuxhumana, ukuxhumana sekuyinto elula ngoba manje ama-smartphone angene ehlobo olusha. Lokho kulekelela ekuthenini yonke into umlayezo ofisa uwudlulise, udlulise ngesikhathi and futhi usheshe ufike ngaleso.

Ngokwazi ukuthi yini edinga umphakathi nanokuthi abantu yini abayifisayo nanokuthi yini abantu abafuna .

Ama-prepaid ilezi ezenzeka ngaleso sikhathi kanti i-contract isivumelwano esithize oba naso emva kwesikhashana nje.

Yini ngokuthi yini egunyazwayo kuma-social media ngokuthi yini evelayo.

Ngokuthi yini evelayo kuma-social media, nanokuthi yini efanelekile ukubukwa ngaleso sikhathi leso.

Ukuthola ithagethi makhethi yami nanokuthi ngithole abantu abakulo mkhakha engikuwo.

Isimo senhlalo sezomphakathi nanokuthi abantu badingani nanokuthi isimo sithini senhlalo yomphakathi

Isimo senhlalo yomphakathi nanokuthi abantu badingani emphakathini. Yiziphi izinto abazidingayo njengamanzi, ugesi nemigwaqo.

Kuningi yazi okwenzakala emafonini ethu esikhathini samanje yazi. Uthi usayi-scroll-ela nje, uvele ubone i-post ezokuphatha kabuhlungu. Yazi ngithe i ngi-scroll-ela nje la ku-Facebook wami, ngabona nje omunye usisi Nkosi yami, ejabulela ethenga imoto Nkosi yami entsha sha egaraji wathi nje mayeqeda kuyigibela nje ethithithu uyaphuma nje yavele yayishayisa, yashayisa udonga kabuhlungu kanjani. Yo umoya wami wavele waphuka Nkosi yami. Yazi ezinye izinto nje.